Ingungu yisgubhu esibethwako, lokha nakulila u-music namkha ingoma.

Abosotjherere baphathi bendawo namkha beqembu elithize.

Umntwana lokha nakabelethwako uthiywa babelethi bakhe igama namkha ngugogo nomkhulu abavunyelwe ukuthi bathiye umntwana.

yingubo yabomma abayimbatha emahlombe, lokha nabathethweko namkha kunesiko ekufanele lidluliswe.

Izenzo ezifanele zibonakala kuloyo okhuliswe ngekwesiko, kukobana akwazi ukuphatha ikhaya. Akwazi ukuphumelelisa izinto zabantu abaphasi. Njengokuphahla namkha izinto ekufanele zenziwe ngekhaya.

Ukuthomba, kulokha umuntu wengubo nakakhuliswako.

Ukusoma kulokha umuntu wesilisa nakafuna umuntu wengubo. Kumsoma, kumtjela ukuthi umthanda kangangani begodu ufuna ukuyaphi naye.

Ubaba ohlongakalelwe ngumma wekhaya, uzila iinyanga eziyisthupha namkha kwamanye amasiko unyaka.

Ikambiso yokuthiywa umntwana igama, umntwana kufana nomntwana othiyelelwako, uyabikwa edlozini enzelwe umberego bonyana abonwe madlozi.

Amagama amahlanu wobusokana engiwaziko nguDuka, nguThisila, nguSlaki, nguMatjhila noMsweswe.

Umntwana womntazana ukhuliswa ngokwesiko nasele anamatjhumi amahlanu ukuya phezulu ngeminyaka.

Inyoka, sisambatho lesa esenziwe ngeskhumba senyoka.

Inyoka kanengi imbathwa lokha nakunomuntu othwasileko namkha kunomberego wezangoma.

Ibherha kulokha nayimbathwa ngubaba owisele isokana.

Inongwana, yithumbu umntwana abelethwa nalo esbhonweni liyoma, liwe kusale isbhono.

Umrhwabha namkha umqwebu yinyama ewomisiweko ebizwa ngokuthi yi-biltong ngeskhuwa.

mumuntu, okhulumako lokha nakunomnyanya ekhaya namkha umtjhado.

Ibherede yingwani embathwa bobaba namkha bomama, khulukhulu imbathwa bomma abagida iingoma zesiNdebele.

Inghwani, sigqoko esimbathwa ehloko.

Umntwana uvela ebantwini, ngemva kweenyanga ezilithoba ngombana kufanele alinde iskhathi sokubelethwa.

Idzila yinto embathwa bomama entanyeni yegolide etjhayinako.

Umma obhujelwe ngubaba wakwakhe uzila umnyaka woke iinyanga ezilitjhumi nambili.

Abavuma igwabo lokha nakutjhadwako, lokha nakuwiselweko ekhaya namkha kunequde.

Ukuphakulula, kulokha nakuphekiweko kufanele uphakulule ukudla okuphekiweko.

Isirholwana yinto embhathwa masokana amatjha namkha mntazana osanda ukuthomba. Yinto erawundi, eyenziwe ngomncamo notjani.

Indima edlalwa babantu abadala lokha nakubelethwa umntwana yikulu ngombana ngibo abasifundisako ukuthi, umntwana uphathwa njani nakaqeda ukubelethwa nokuthi umntwana ukhuliswa njani.

Isititirimba yisikhumba esimbathwa lisokana elitjha nalibuya ukuyokuwela.

Umqopho wokuphethwa kwesiko lokha umuntu nakangumsegwabo kukobana asuswe ebusaneni abekwe ebudodeni.

Amatshega mincamo embhathwa masokana amatjha emzimbeni. Omunye ubuya ngakwa-right, omunye ubuya ngesinceleni, omunye ubuya ngakwesinye isandla.

Imbevula yihlobo lekomo elifuyelwa inyamalo namkha ibisi layo.

Iinkomo zamalobolo nazipheleleko fanele zibe yitjhumi nofana kuya ngokuthi umndeni ufune iinkomo ezingaki.

Yipuphu ephekwako, iphekwe yenziwe umratha ifana nesiphila esigayiweko ngiso esenza umratha.

Abantwana nababhujelweko ngekhaya bazila iimveke ezisithandathu namkha inyanga.

Ukuveza indaba kulokha iindaba nazivezwako namkha zikhulunywa emtatweni namkha kumaliledinini kumabonwakude namkha emrhatjhweni.

Umma owendileko kufanele aziphathe njani? Kufanele angasambathi amabhrugu, angasambathi iimpahla eziza ngaphezulu emadolweni. Kufanele ahlale njalo ambethe itjali nedugu ehloko, kufanele ahloniphe, kufanele angahlangani nobaba wekhaya.

Umlingakobe mncamo ombathwa bomma abawiseleko namkha abonomnyanya, esuka ehloko yehlele eenyaweni.

Ubaba othetheko kufanele aziphathe kuhle. Angasakhambi ebusuku, enze izinto zabantu ababobaba abangakathathi. Kufanele ahloniphe nomma wakwakhe.

Amagama engiwaziko aphiwa umakoti osanda ukwenda. Lokuthoma, nguMzangobe, Lombeni, Ngobese, Mgwezani, NaMahlangu.

Umrharibo mumuntu wembaji, obiza umakoti wekhaya. Namkha ngumakoti wekhaya, obiza umuntu wembaji wala atjhadele khona.

Ikhuba ngenye yestjalo estjalwako, esitshwayako esenza umuntu akwazi ukuzijabulisa.

Irasu yisembatho, esembathwa masokana namkha bobaba.

Itjorholo yinto embathwa bomma, abagidako besiNdebele ifana nephephethu kodwana itjorholo ayifani nephephethu. Itjorholo kanengi mbala omhlophe onezinto ngathi ma-shape njengesiNdebele

Inaka yingubo embathwa babantu besilisa ngesiNdebele ukufana nekosi.

Irasu yinto yesiNdebele embathwa bomma abatjhadileko. Irasu yenziwa ngomncamo.

Umlobokazi ngumakoti namkha ngumma othethweko ekhaya, ubizwa ngomlobokazi.

wesiNdebele, kanengi bathi yidwendwe nobukhazi kutjho ukuthi, mtjhado owenziwa ngesintu isiNdebele.

Irhabi imbathwa bantazana, ngileya ephothelwe ngomncamo embathwa bantazana ngaphambili.

Isikotjhi yisikhethe esimbathwa bantazana ngolosihlanu lokha nakunomberego wequde.

Umdzegana yiinrholwani ezincani ezimbathwa edinini.

Umnayilana kukwenza izinto ngehlelo namkha ngokulandela kwesiko.

Umgari imbathwa bomama lokha nabenza isiko namkha abomama bephomede.

Umadalanyana mncamo omhlophe ombathwa bantazana lokha nabakhuliswako namkha nabathonjisiweko.

Umbalo yingubo yamaNdebele enemibala, imbathwa masokana amatjha namkha imbathwa bomma nabantazana abakhulisiweko ngekwesiko bayayimbatha nabo.

Unokhethwabo kulokha nawufanele ukhethe eentweni ezimbili.

Umtshurhwana yingubo embathwa bomma emahlombe nabantazana lokha nabathombako namkha nasebathonjisiweko, nabayokungenisa.

Isihlohlo mseme womthambiso.

Unomncwazi, lokha nakunomnyanya ekhaya kuba khona umama obizwa ngokuthi ngunomncwazi.

Umkhala mncamo ombathwa ehloko kuya ngokuthi umbethwe masokana amatjha, bomama abawiseleko namkha bantazana bequde.

Unomahlonjana yingubo embathwa emahlombe, imbathwa bantazana.

Unomatlawana mntwana wekhaya la kunomberego wesiNdebele khona.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke khulu ngombana yinto ebonisako ukuthi umuntu uyiNdebele ngeleqiniso namkha ngeqiniso nokugcina isiko.

Isiko kimi litjho ukuthi kufanele ngizikhakhazisa ngokuba yiNdebele nokuthi nobuNdebele bami ngibubonakalise kuwo woke umuntu okhona ephasinapha.

Izambatho namkha ivunulo yobuNdebele ibuveza ngokuzikhakhazisa kwami ukuthi ngiliNdebele begodu ngiyabonakalisa ukuthi ngingilo nangimbethe ivunulo epheleleko yamaNdebele.

Ukudla engikuthanda khulu kwamaNdebele mratha neperegisi, iperegisi iyaphekwa, iphekwa ngetjhukela ifakwe ngemabhodlelwaneni, sibizwa ngokuthi sidla ngayo umratha esikhathini esinengi sibonise nokuzikhakhazisa kwethu ngobuNdebele bethu.

Ilimi engilikhulumako ekhaya yisiNdebele. IsiNdebele ngikhule ngisikhuluma ngombana ngithole kukhulunywa sona ekhaya ngaya ngayosifunda nasesikolweni nanje, ngisaquba ukusikhuluma isiNdebele sekhethu.

Ngiyavuma, iye, umvumo wesiNdebele ngiwo oveza namkha obonisa imvelaphi yami wokuthi ngiliNdebele ngomvumo.

Zekolo zidlala indima ekulu epilweni yami ngombana ngisasilandela isiNdebele nofana zekolo zilandela isiko engikilo, njengeNdebele ngiya esondweni lamaNdebele kanengi.

Umnyanya wesiko engiwuthanda khulu kulokha amasokana nakagodukako unobangela kukuthi ngiwuthande kukobana, zikhamba sizwa iingoma ezihlukahlukeneko, ngithanda nokuzuzwa amasokana amatjha nakazibongelako, nakaqulako ingoma zamaNdebele agidela isiNdebele.

Mina mina isiko lami lesiNdebele lihlonitjhwa ngokuthi nakuyisikhathi sokwenza isiko, amaNdebele anokuzila okufanele bakwenze, njengalokha amasokana nakagodukako, akukafaneli ukuthi abantu babambe ihlabathi namkha bakhe.

Ukuthiya namkha igama onikelwa lona ngekhaya kanengi vane basinikela amagama wabomkhulu abakade bahlongakala bayabavusa, umntwana-loyo ugcina sekangamumuntu obeka nguye loya awahlongakalako.

Esikweni lethu amagugu ahloniphekileko, ukuhlonipha, ukubumbana, ukusizana, ukuthobelana ukuzinikela emndenini kanye nokugcina amasiko, ngiwo amagugu esiwakhambisako ngobunengi.